Umama uma ngabe elahlekelwe i-akhawunti yakhe, ngingamusiza ngokuthi mama ngicela uthathe izinto zakho, umazisi kanye nekhadi lakho lase bhenki, incwadi yakho yasekhaya i-adresi. Ukuze sihambe siye ebhenki, ukuze athole usizo, lapho abhalise khona i-akhawunti yakhe. Ukuze athole usizo olwanele.

UMandisa engasizakala ngokuthi aqale athole igunya emsakazweni elizomugunyaza ukuba ashicilele izindaba zakhe ngaleso sikhathi azosidinga esanele. Ngaleso sikhathi esizonelisa yena kanye nomphakathi wakhe. Kuzodingakala ukuba futhi azi ukuba abalandeli noma abalaleli bezindaba.

Uma ngabe ulahlekelwe i-akhawunti yakho ziningi izindlela zokuba ungayithola i-akhawunti yakho. Kungenzeka ukube ufisa ukubafonela ebhange noma isendaweni lapho one-akhawunti khona, ngoba ziningi izindawo eziba nama-akhawunti. Ebese uba nezinsiza lezi abazozidinga njengomazisi, i-akhawunti number yakho, ipasi lakho, yonke into yakho yokubhalisa owabhalisa ngayo ngesikhathi ubhalisa. Bazoyidinga yonke leyo mniningwane ukuze bakwazi ukukusiza, bakuvulele leyo akhawunti yakho enenkinga kumbe elahlekileyo.

Ukuze ngiphenye ngedatha lami eliphela ngokushesha, kuzomele ngifonele lapho engabhalisela khona ikhadi noma i-Wi-Fi, noma ngabe yiluphi uhlobo engilisebenzisayo lwedatha. Ukuze bakwazi ukungisiza bangiphenyele ukuba idatha ngabe yini le eliqedayo. Nokuthi ngibheke efonini yami kuma-ephu ami ukuba idatha ngabe iyiphi i-ephu edla idatha ngaleyo ndlela, noma ngabe iyiphi i-ephu edla kakhulu idatha. Ukuze ngithole ulwazi olwanele kuzomele ngifone noma ngibheke efonini yami ukuba ngabe kusahamba kahle yini efonini yami, ngoba sinezinto esibuye sizenze ezidla idatha. Ngaphandle kokuba inethiwekhi izidlele idatha.

Kubalulekile ukuba ubhalisele inkundla, ukuze waziwe, ukuze kwaziwe ukuba kunobani. Ngesikhathi kwenziwa noma kuqoshwa okuthile, kubalulekile ukuba wonke umuntu abhalise, ukuze aziwe nokuba akhunjulwe ukuba ubani ube khona. Nomzali kubalulekile ukuthi abe khona nolwazi lakhe ngoba ibona abantu abakwazi ukuqondisisa, nokufundisisa ukuba abantwana bazodingani noma bazonakekeleka kanjani noma kangakanani.

Uma ngabe ngingaba nenkundla ezofundisa ngobuchwepheshe besimanje. Ngingazama ukuba bonke abantu abasha, nabantu abangasebenzi, abantu abangenayo into abazoyenza koda abafisa ukwenza okuthile. Ukuba bafundiswe noma bavezelwe lapho abazobona khona kalula noma abazo advertise-lwa khona lokho phambi kwabo ukuze bakwazi ukukubona. Noma kube nomsakazo ozokhuluma kuwona enkundleni yezokuxhumana ukuze bakwazi noma bakubone bakukhumbule futhi. Ukuze nawo umphakathi uzuze. Nawo uphinde ukwazi ukwethembela kwiyona inkundla.

Uma ngingaba nenkundla yezempilo. Ngingazama ukuba ngisondele emphakathini. Lapho okunabantu khona abaningi, ukuze ngikwazi ukubabonisa, nokubasiza, nokuba ngibavezele ukuba isikhona inkundla ezobasiza ngaphandle kokuba bahlupheke. Njengoba abanye bayaye bedinge imali ukuya kobona odokotela noma ukuya ezinkundleni. Kungasiza kalula lokho ukuba umuntu asondele ngokushesha endaweni yenkundla athole usizo olwanele, nosizo olumufanele. Nezindlela zokuxhumana kobuchwepheshe bamanje ziningi iy'ndlela okungavezwa ngazo ukuze bakuqondisise okwenzakalayo, nokuzokwenzeka.